Idatha ngingatjho bona liyabiza lona, libiza imali ephezulu. Angekhe ngathi

Idatha liqakatheke khulu ebantwini, ngombana esikhathini sanje, sesikhamba netheknoloji. Lokhanyana nawunganadatha kunengi okungakudlula, nokungakuphunda ngombana izinto ezinengi kwanjesi sezisebenza ngedatha.

Into eqeda khulu idatha phakathi kokuthumelana imilayezo nokubukela amavidiyo, kubukela amavidiyo. Amavidiyo ngiwo adla khulu idatha sekunalokho nawuthumela umlayezo, unobangela kukobana amavidiyo amanengi ngiwo enza imali. Benza imali ngalokha nawubukeleko, nawungakabukeli abakwazi ukwenzi imali labo obabukele evidiyweni.

Umuntu lokhanyana nakafuna ukubulunga idatha kuze lingapheli msinyana kufanele bona, angabukeli khulu amavidiyo. Kufanele nakube ufuna ukubukela amavidiyo, namtjhana okuwa-downloada, aye laphaya eenkolweni lapho kune-WiFi yamahala, lapho uzokwazi bona awonge idatha lakhe.

lokhanyana phelelwe lidatha awukwazi ukuthi ungangena ku inthanethi ubukela amavidiyo nokhunye okunengi okufuna idatha, esikhathini sanje kunengi okungeke kukhambe kuhlenyana lokhanyana umuntu nakanganalo idatha ngoba izinto ezinengi esikhathini sanje zifuna idatha

Zinengi iindlela lapho ungathenga khona idatha. Ungathenga idatha eentolo ezikulu, ungathenga idatha ebulungelweni lakho. Ungalithenga idatha noma kukuphi, zinengi khulu iindlela umuntu angazisebenzisa ukuthenga idatha alifake kumaliledinini wakhe.

kuyahluka nokho kuhluka ngeendengo ngombana kukhona i-network, ye-Vodacom, ye-Rain, ye-Cell C, Telkom njalonjalo. Idatha leli alibizi intengo efanako, uthola mhlamunye kenye i-inthanethi ibiza mhlambe boma iinkulungwana ezihlanu, kanti okhunye njalonjalo. Libiza iintengo ezihlukileko, angikwazi nokho ukutomula ngithi idatha eSewula Afrika libizi imali engaka ngoba liyahlukahluka.

Idatha kufanele lingabizi imali ephezulu, ukuze abantwana besikolo bakwazi ukulithenga. Ngicabanga ukuthi nabangalibiza amatjhumi amahlanu wamaranda, lapho-ke abafundi bayokwazi kobana balithenga nabo idatha.

Iimhlobo embili yamadatha, kunedatha lezokuthintana ngeenkundla, idatha le-Facebook, likhona idatha idatha i-OnNet lapho ungena nanyana ngabe kuphi.

Into kanengi evane siyenze kobana sihlale phasi simndeni, sikhulume, sicoce, begodu ngisesemfundi, ngiyafunda ngise-UNISA. Kunengi evane ngikwenze, nokuhlala nje phasi nabantwana bami, izinto ezifana njengalezo.

Kungombana into eyenza bona ekhethwapha idatha libize, kungombana ngeSewula Afrika sibanengi abantu, begodu naphandle nawo manengi , begodu banengi abantu abasebenzisa idatha. Kanti-ke kamanye amazwe uthola bona abakathuthuki khulu ngezetheknoloji begodu izinto ziza muva kibo.

Into mina engivane ngiyenze bona idatha lami lingapheli msinyana ukuthi, angabukeli amavidiyo. Esikhathini esinengi angiwabukeli amavidiyo ngikho idatha lami lingihlalela.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana ngenyanga, ngingatjho bona thenga idatha namtjhana i-router ekhambelana nekhamphani ye-Rain.

Koke kuyafana, kodwana okudla khulu idatha ngingathi, iinkundla zokuthintana, lapho idatha lakho liyaphela msinya, msinya, msinya msinya.

Iye idatha kufuna bona nawulithengako ungalithengi kancani kancani, lapho imalakho izokudleka kanti ungayiboni ukuthi iyaphi. Kanti lokha nawulithenga libe linengi liyakghona nokuthi likuhlalele.

Uyakghona kuthi uthenge idatha noma eentolo, ubatjela bona ufuna idatha eli-so na-so, namtjhana ungene ebulungwenilnebhanga ulithenge nalapho. Kunengi zinengi iindlela lapho ungathenga khona idatha.

Sekuya ngokuthi wena muntu uthenge idatha elinjani, nawuthenge idatha, likhona idatha elihlala inyanga, likhona idatha elihlala ilanga linye. Kanti likhona idatha elihlala amalanga alikhomba, kuzokuya ngawe ukuthi wena uthenge mhlobobani wedatha.

Lapho uqinisile, idatha lakamaliledinini liphela msinyana khulu, ngombana kunezinye zezinto ezikhona efowunini ezidla nazo idatha. Kufana mhlambe nama-Apps lapho uthola ama-Apps la, ayazilungisa wona nawungafaka idatha. Kanti lokhanyana nawune-router, uzobe uthumbile begodu uzokuphila kamnandi.

Kufanele bona idatha ulonge, utjheje ukuthi unedatha elingangani nokuthi ufuna ukulisebenzisela ini njani.

Ngingatjho bona ifilimu elithandwa ngaphetjheya iTsotsi, i-District Nine, When We Were Black mafilimu nje ambalwa athandwa ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutana ubonakala ngokobana abe muntu onamandla olwako namtjhana lomuntu oqalane khulu neentjhijilo efilimini begodu kube muntu ozinqobako zona iintjhijilo aqalene nazo kube nguye loyo umlingisi oyikutani.

Ngombana badlala kuhle amafilimu lawo begodu abantu abakwazi ukuhlukanisa ukuthi umuntu loya nakasefilimini uyalingisa akusiyo ipilo yakhe leya abantu abanengi abakghoni ukuhlukanisa umuntu nendima ayidlalako efilimini

Iye, irhubhululo leli liqinise khulu liqinisile nawungathi uyatjheja iinlelesi kanengi izinto ezivane bazibona emafilimini bayathanda ukuthi bazenze epilweni le yamarerhe. Uthole mhlamunye nabayokudlelezela ama-ATM lapho sithola khona imali iintolo ezikulu kanengi vane kuyizinto abazibone emafilimini.

Kuyabadima khulu khulukhulu abantu abasemakhayeni abantu abasadosa emhlweni. Ngathana amafilimi la bayawabafaka nakubomabonwakude lokhu kuzokwenza bona nalaba abanganayo i-internet bakwazi ukuwabukela.

Mina ngithanda khulu ukuwabukela kumabonwakude. Ngombana lokho kungipha nje isikhathi esinengi sokuthi ngiditjhe nomndenami kube sihlezi soke etafuleni bese siyawabukela.

Ukubukela amafilimu kumabonwakude akubizi nakancani.

Ifilimu engingathi alisuki emkhumbulwenami ifilimu ekuthiwa yi-Acrinomy alisuki ngombana kunengi esifundako laphaya efilimini leli sibabantu sakhile sibabantu abanobudlelwana. Ukuthi nawungumama ungabekezeleli khulu ugcine nawe sewulahleka uthanda umuntu khulu ugcine sewulahlekelwa ngubuwena.

Mina ngiwathandela ukuthi akhambisa isikhathi. Ngiwathandela nje ukukhambisa isikhathi khulukhulu.

Mina ngizithandela amafilimu angana mguruguru. Amafilimu wezothando wezobudlelwane amafilimunyana lawo ngiwo engiwathandako.

Iye, asabukelwa khulu amafilimu ku-internet.

Umdlalo webholo erarhwako loyo mdlalo odume ephasini zombelele.

Kungombana umdlalo umnandi ukhipha isizungu kunengi okufundako emdlalweni. Kuhle-nje umdlalo, muhle mdlalo, mihle khulu imidlalo.

Angekhe lokho kwenza bona abantu bangasaya eenkundleni lapho kudlalwa khona imidlalo. Abantu bayathanda ukuba seenkundleni bazozizwela ubumnandi balokhaya nababukela umdlalo wabo bunqopha.

Kumnandi umdlalo nangiwubukela etatawini ngiwabukela bunqopha. Kumnandi khulu kumnandi ngithanda ukuwubukela bunqopha etatawini.

Mina kanengi ngizithandela ukuwulalela emrhatjhweni ngezemidlalo ngoba ngiyalithemba ilwazi abanalo. Kanengi banelwazi eliseselitjha begodu bangirhatjhela ihlelo lezemidlalo kamnandi khulu.

Into engabusela abadlali ematatawini kukobana behlise intengo yamathikithi yokubukela kwemidlalo le abantu bazokubuyela babe banengi.

Kufanele bona ube nedatha elinengi khulu lokhanyana nawuyobukela ibholo. Ngombana uzobe uyibukela bunqopha begodu idlala nesikhathi eside.

Ngiyacabanga bona bakghabhudlhwa yindaba yedatha kuthi kufanele umuntu abe nedatha elinengi. Ngasikhathi umuntu akanayo imali leyo kobana angathenga idatha begodu ngesinye isikhathi i-internet nayo iyakhamba nje ibe buthaka yenza uyenze bona ungabukela kamnandi.

Abantu ababhejako imali leyo iyakhamba iyokufinyelela emakhamphanini la ngikho siwabona nakumabonwakude.

Idatha esikhathini sanje libiza imali ephezulunyana. Ngombana sebabanengi abantu abasebenzisa idatha, ngombana izinto ezinengi zifuna bona ube nedatha.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana izinto ezinengi esizisebenzisako zifuna idatha.

Ikubukela amavidiyo okuqeda idatha njengombana.

Umuntu kungamsiza ukuthi angabukeli amavidiyo isikhathi eside.

Lokhanyana nawuphelelwe lidatha, angekhe usakwazi bona wenze ezinye zezinto, ebegade ukuzenza nge-phone, namtjhana umaliledinini. Angekhe ukwazi ukuthi ubukele amavidiyo.

Abantu balithenga eentolo, bayalithenga. Ngebhanga, bayalithenga. Balithenga nje eendaweni ezinengi.

Idatha leSewula Afrika liyahlukahluka.

Idatha kufanele lingabizi khulu lokhanyana nalithengwa bentwana besikolo. Akhe sithi, libe matjhumi amabili wamaranda.

Kunedatha le-WhatsApp, kanye kunedatha le-Facebook. Amadatha la womabili amhlobo ongafaniko.

Awa, asikghoni nathi ngaphandle kwedatha ngombana izinto ezinengi esizenzako, zifuna bona sibe nedatha elaneleko.

Into eyenza bona idatha leSewula Afrika libize khulu, kungombana eSewula Afrika, nawungathi uyatjheja, pheze umnotho wakhona, awafani neminye umnotho ekwezinye iinarha. Umnotho lo ngiwo owenza bona idatha nalo libize.

Ngenza isiqinisekiso sokobana lokha ngithenge idatha, angibukeli amavidiyo, angithengi neengoma. Ngenza lokhu ekufanele ngikwenze.

Ikhamphani ye-MTN ingconywana khulu nokho kunamanye amadatha.

Ukudlala umvumo ku-inthanethi kuyalidla idatha. Kokubili, nje kuyalidla idatha, kodwana mvumo ku-inthanethi, kulidla khulu.

Iye, nawufuna ukonga imali kufanele uthenge idatha ngobunengi ukuze wonge nemalakho, begodu ukwazi ukulisebenzisa kuhle.

Uyalithenga esitolo, ubatjele bona ufuna idatha. Kuya ngokuthi usebenzisa i-MTN, Vodacom, namtjhana i-Cell C kuya ngawe. Bazokunikela idatha lelo, ukwazi ukulifaka efowunini yakho, kumaliledinini wakho.

Kuyahlukahluka, ukuthola elinye lihlala amalanga aba alikhomba, elinye hlala inyanga yoke. Kuya ngokuthi ufuna elingangani, kuze ulisebenzise kuze kufike isikhathi leso.

Iye, idatha likafunjathwako liphela msinya khulu. kungcono khulu.

kufanele bona uthenge

Into engcono nelula, nengakusebenzela kukobana uzithengele i-router. Uyazi ukuthi ubhadela imali eso, ngenyanga. Lapho uzokwazi ukuwuqeda umukghwa wokuthi uthenge idatha ngomaliledinini, kunokuthi umotjhe imali.

Iye, ilisizo khulu i-Wi-Fi ngombana esikhathini sanje, abantwana nabo basebenzisa khulu abofunjathwako ukwenza umsebenzi wesikolo.

Kuyitheknoloji leyo engakathuthuki begodu isese sezingeni eliphasi. Isatutswa bona ibonwe ukuthi abantu bangayisebenzisa namtjhana awa.

Ingasiza eentweni ezinengi ngombana yenza izinto zibe lula, begodu nabafundi bangafunda lula ngayo itheknoloji. Bafunde ngeenkhompyutha, njalonjalo.

ibasiza khulu abantu abakhubazekileko, njengokuthi umuntu ongaboniko abe nomaliledinini, ozokwazi ukuthi akhulume naye, mhlamunye nakafuna ukwenza okuthile ngomaliledinini wakhe. Amkhulumise umaliledinini, amenzele lento afuna ukuthi ayenze.